Motswala wa ka, ke o founela ke utlwile bohloko haholo, ebile ke o tsebisa ka tse bohloko tse seng di hlaile lapeng lena la bo rona. Thabiso o se a re siile, o falletse, o ile lefatsheng le leng. Ka mantswe a mang ha a sa phela. Thabiso e ne e le motho ya hantle, ya kgonang ho phedisana le batho ka mona ka tlung, empa ha e le mo a re siile, ke bohloko. O tla bewa bekeng e tlang ka di four tsa April, Ke ka thabela boteng ba hao haholo le hore o tle o tlo re tshedisa, jwale ka ha o le wa leloko.

Nna lapeng leso, ke hodile ke phehelwa dijo tse ka reng bo motoho, papa, nama, dinawa, dierekisi, bohobe bo dubuweng le tse ding tse ngata. Masapo a kgoho, masapo a kgomo, haholoholo hoseng ha ke tsoha ke ne ke rata motoho o tjhesang, lesheleshele le bodila le monate. Le ne le hlabosa haholo, e be motsheare o ja papa ka lebese kapa papa ka dinawa. E be bosibu hee re ja papa ka nama, re kopane re le family, ho le monate.

Ke ile ka kopana le content creator, social media-eng, a pheha bohobe bo dubuweng le mohodu, mala le mohodu. O ne a re bontsha mono video-ng ya hae hore na, o kopanya hlama ya hao jwang, o e behe nako e kae hore e bodulohe? E be o tshela ka hara pitsa, o pheha bohobe bo metsi, bo dubuweng. Le hore na mala le mohodu wa hao, o wa hlatswa jwang, o wa pheha o tshele eng nako e kae?

Ee, ke dumela hore mmuso o tlameha ho kenella tabeng ena. O na le yona tokelo e felletseng ya hore na dikolo tsena di tsamaiswa ka tsela e jwang? Di tsamaiswa ke batho ba shebueng ke Lefapha la Bophelo hore ba lokela ho bollisa bashemane ba na ba banyane, pele ba kenya maphelo a bona tsietsing. Hobane bashemane ba bangata ba ya hlokahala ha ba ile mabollong, ka lebaka la hobane batho ba ba bollisang, bo mosuwe ba bona, ha ba latele ditaelo tse hantle bakeng sa maphelo a bona.

Ke tlo rekisa dijo tsa setso, tse kareng bohobe bo dubuweng, bo tsamaellana le mala mohodu, kapa setampo se tsamaeana le mala mohodu. Hape ke tlo rekisa dihloho tsa kgomo, tsa nku, ditlhakwana tsa kgomo, tsa nku. Ke nka thabela haholo ha le ke la ntshehetsa, la reka dijo tsena tsa ka.

Dijo tsa setso di re hopotsa haholo ka tsela eo re hotseng ka yona, hobane ke dijo tseo bo mme wa rona kapa bo nkgono ba rona, ba neng ba dula ba re phehela tsona ho holeng ha ha rona. Mala mohodu pele o a pheha, o wa hlatswa, o wa hlatswe ka hare ka ha ke malana. O etse bonnete ba hore ha a tlo lometsa kapa ha a tlo babela batho ka hanong ha ba se ba wa ja. Ka mantswe a mang, o tlamehile o wa hlatswe, o wa hlatswisise pele o ka wa kenya ka pitseng, wa a pheha.

Ee, ke kile ka phela le mafahla e bile ho na le a ke a tsebang, empa ha ke dumele mafahla e le motho a le mong, ka lebaka la hobane a hlaile a na le mmele eo e leng ya bona. E mong le e mong o hlaile a na le mmele oo e leng wa hae, ha e ba e ne le motho ya le mong, e ka be ba hlaile e le mmele o le mong, ka hoo, ka lebaka la hore ba hlaile ba na le mmele e mebedi. Ha ke dumele e le motho ya le mong. Taba ya ho kenya lefahla le ntseng le phela ka hare ho mokoti, ha ke dumele e le ntho e hantle bakeng sa lefahla la e phelang, ke dumela le setshwantsho se bang ha se sa hlola se tloha kelellong le monahanong wa hae.